Dilo tse di sekasekiwa eng fa o le moithuti wa yunibesiti ke boikwadiso mo setheong sa thuto, dingwaga tsa gago, setšhaba se o tswang kwa go sone, pampiri ya boitshupo, bosupi jwa bonno le madi a a tsenang.

Go di akanyetsa. Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa. Ya ntlha ke ngwaga ya peelo. Sa bobedi tuelo tsa ngwaga le ngwaga. Dituelo tsa di . Mme sa bobedi dituelo le mesola. Mme ya boraro mefuta ya dikarata. Ya bone ditirisetso ya gago ya madi le maemo a madi. Ba batla go itse .

Sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi, di ama thata tsela e banka e sekasekang kopo ya gago ya karata ya sekoloto ka yone. Dibanka di dirisa dintlha tseno go bona gore o amogelwe mo kopo ya gago. Go bona selekanyo sa madi a o adimang le go bona di phesente tsa ngwaga tsa tuelo ya gago.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila go tlhoka .

Go balela le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto. Pele ga o dira kopo go botlhokwa thata go sireletswa mo matshwenyego a madi le go go naya taolo e e tletseng mo mading a gago. Mabaka a botlhokwa jwa go tlhaloganya tumelano a go thibela dituelo tse di letleletsweng. Go kgona go tlhaloganya morokotso gore o itse ka nako ya go duela le nako ya go tlisa dipampiri.

Kitso ka tsa madi le go ithuta di na le seabe se segolo mo bathong fa ba batla go dira ditshwetso tse di siameng. Fa ba batla karata ya sekoloto. Dinonotsha go tlhaloganya ditshwetso tsa madi le go tiisa di tsietsi tsa madi. Kitso ka tsa madi e thusa jang mo dikarateng tsa sekoloto. Sa ntlha go tlhaloganya melawana le maemo, sa bobedi go lebelela di percent-e tsa morokotso, sa boraro go tila diphoso tse di tlwaelegileng.

Banka e tla akanyetsa dilo di le mmalwa fa e dumela kopo ya go bula sekoloto kgotsa akhaonto ya a karata ya sekoloto. Dilo tse di tseiwang tsiya ke banka, sa ntlha ke madi a tsenang le boiphediso mme ba batla go itse le dikoloto tsa gago tse dingwe. Mme ba batla go itse le credit score. Se sengwe gape ba batla go itse ka hisetori ya gago ya go duela dikoloto tsa gago.

Mokgwa wa go bula sekoloto ke sediriswa sa madi se se ka go thusang thata. Mme se ka nna sa go naya mathata a madi fa e sa dirisiwe sentle. Jaanong ke tlile go bua ka dilo tse di molemo. O kgona go nna le madi ka metlha, o kgona go laola ditshenyegelo, o kgona go dirisa fela madi a o a dirisang mme o kgona go tokafatsa histori ya go adima madi. Mme go na le dilo tse dingwe tse di borai jaaka morokotso o o kwa godimo fa o dirisa madi a a fetang bokgoni jalo le jalo.

Dituelo tsa go dirisa madi a a fetang a o a adimileng tse gantsi di bidiwang overdraft fees, ke dituelo tse di tlotlometsweng ke banka fa o ntsha madi a mantsi go feta a o naleng one mo akhaontong ya gago. Mme ditsela tsa go tila ke go tlhokomela madi a gago le go tlhokomela tshedimosetso ya madi a gago.

Ditsela tsa go fokotsa ditshenyegelo tseno ke go ikopanya le banka ya gago fa o na le mathata le madi a gago. O ka ikopanya le banka ya gago go kopa thuso. Le go tlhokomela madi a gago go ka thusa go lema go dirisa madi a a fetang a o naleng one mo akhaontong.